Ukube bengingumlimi bengizokhetha ukulima okudayiswayo. Kungoba uma ngizodayiselwa ngizokhona ukwenza imali eningi, uma sengenze leyo mali ngizokhona okuthenga nalawo makhemikhali ukuze izitshalo zami zikhule kahle. Ngithole i-profit nesivuno esinhle.

Ukuze umhlaba bafaneleke buhlanyela izitshalo. Ngingahlala ngimnisela ngamanzi ngamalanga wonke ukuze azovuka wehlahlambe. Ngiphinde ngiwulime ngiwubhekise phansi phezulu, ukuze lona ongafanelekile ngokuhlanyela izitshalo bube ephasi, lo ebe phasi ulungile for ukuhlanyela izitshalo, bube sephezulu. Ngaleyo ndlela izitshalo lezi zizokhona ukukhula kahle.

Yebo, abantu namuhla bancanyuliwe emvelweni kula malanga anamuhla. Abantu abasayilandeli imvelo, yonke izinto sebazithenga estolo abasazihlanyeli izinto for okuphila abasazihlanyeli izitshalo abasavuni zonke izinto sebazithenga esitolo.

Ukuthi umama osebenza ngesandla, uba nesineke ezitshalweni zakho uyazinakekela uzinake zonke, kungabi khona izitshalo ozishiya zingakanakwa, zonke ziyanakwa, uzishiye zilungile.

Ngingazizwa kahle ngokuvuka nsuku zonke ukuze ngenze umsebenzi waseplazini. Kungoba ngiyazi ukuthi ngokuhamba kwamalanga lawo ma pulazi azoletha imali ekhaya aphinde alethe ukudla okuzosichuba siphila amalanga amaningi.

Ukuhlola isimo somhlabathi. Ngingacala ngibuke umhlobo womhlabathi ukuthi umhlobo onjani inhlobo zomhlabathi kune-clay soil, kune-loamy soil, kune-rocky soil. Ngizoqala ngibuke ukuthi umhlaba muni, umhlobo muphi womhlabathi bese ngithola ofanelekile, ngihlanyele kuwo.

Izitshalo ezimelana nezimo zokushisa ummbila, umbhido wethanga kanye nalo kunye. Ukuze akhona okwenza, ukondla amanzi kumele agubhe isigodi eceleni kwamapulazi akhe ukuze isigodi isihlale sinamanzi akhone ukuwathola sonke isikhathi uma kawadinga.

Isidingo semakethe isithi ukwenzeka ukuvuna ngesandla ngoba ithinta ukuthi uyadingeka. Kungakha kangakanani umxhakazo kanye mentenga yawo. Uma usedinga siphezulu, ukuvuna ngesandla, kungaba indlela efanele. Isidingo semakethe zibalulekile.

Izitshalo zokumboza zingathuthukisa impilo yomhlabathi ngokunciphisa ukuguguleka, ukwandisa izakhi zomhlabathi nokuthuthukisa ukwakheka komhlabathi. Zingasiza futhi ekulawuleni izinambuzane nezifo kanye nokwandisa izinto eziphilayo emhlabathini.

Izitshalo zokumboza zingathuthukisa izimpilo zomhlabathi ngokunciphisa ukuguguleka, ukwandisa izakhi zomhlabathi nokuthuthukisa ukwakheka komhlabathi. Zingasiza futhi ekulawuleni izinambuzane nezifo kanye nokwandisa izinto eziphilayo emhlabathini.

Ezinye izinhlelo ezingasebenzi zobuchwepheshe ezingathuthukisa ukusentshenziswa nokuphepha kwe-PPE, zingahlanganisa izinhlelo zokulandelela, zinganikeza ulwazi lwesikhathi sangempela mayelana nokusetshenziswa kwe-PPE kanye nokugcinwa kwayo. Ukuqeqeshwa kungabonakala okubonakalayo, kungathuthukisa ukuconda nokusetshenziswa kwe-PPE ngabasebenzi.

Ukuthuthukisa impilo yomhlabathi kungabandekayanya okusihlazinya umhlabathi ukwazi izakhi zawo. Ukusebenzisa umanyolo wemvelo noma izitshalo zokumboza. Ukuphapha amanzi ngendlela efanele.

Ngingasebenzisa manyolo ukuze umhlabathi anone. Ngisebenzisa umanyolo wemvelo noma izitshalo zokumboza ukuze izitshalo zizokhula kahle.

Lezi zinkomo ezintshontshiwe bezingumthombo omkhulu emndenini wethu. Kungoba bekungizo ezizilethela imali bezizilethela imali ngezindlela ezihlukahlukene bezisilethela ubisi esikhona ukuthengisa ukuze sithola imali yokuziphilisa malanga onke, bese ngizo lezi nkomo ezizibuke ungazukuthi lana sidinga imali zokuthengisa zona zikhona okuxazulula izinkinga zethu. Abantwana babuke zona, ukuze bakhona ukuphumelela kuya enyuvesi kungoba la ngaphumelela ezikoleni zabo sizothenga lezo nkomo ukuze sithole imali yokuba thumela enyuvesi. Lezo zinkomo zibaluleke kakhulu ezimpelweni zethu.

Usipho okumele asebenzise i-WhatsApp ukuthola amakhasimende futhi awathengisele imifino zakhe emisha ngokuqondile. Ngingakusiza ukuthi wenze i-akhawunti yebhizinisi kanye necembu le-WhatsApp lapho abantu banga-order khona emifino. Ukuze uqalisa udinga ukulawula i-WhatsApp futhi wenze i-akhawunti yebhizinisi bese dala iqembu le-WhatsApp lapho ungathumela khona izithombe zemifino yakho, amanani kanye namaniningwane yokulethwa. Ungaphinde usebenzise i-WhatsApp ngokuxhumana namakhasimende futhi owaphendule imibuzo yawo.